Mme ngwaneso bophelong o ithute hore, dintho kaofela ha o di etsa o di etse ka bokgabane ebile o di etse ka maikemisetso, mme le ha o sa tsebe ho di etsa hantle, mme o no tswelle pele mme o tla fihla moo e leng horeng o tlo ba hantle ka tsa dipapadi. Mme tswella pele hona jwale o no bapale le ha o sa bapale hantle, mme e tla fihla nako ya hore o bapale hantle, mme o bapale ka maikemisetso, mme inehele ho tsa dipapadi mme o dula o bapala le bana ba bang ka mehla hore o kgone ho bona moo o fokolang teng mme o kgone ho etsa dintho di be bobebe for wena di be beterenyana hape ho tsa papadi.

Mme ka mehla le matsatsi re tla ba na le ditlelase le bana ba sekolo, tse moo re tla yang ka ntle, ra ikwetlisa, ra dlala bolo, ra dlala netball papadi ya matsoho, mme ha re ikwetlisa jwalo mme batswadi bona ba ka re thusa ka hore ba ba etsetse dijo tse nang le bophelo. Dijo tse sa ba kgathatseng mme dijo tse ba fang matla, tse ba fang bohlale, dijo tse fang boko bohlale le hore boko bo sebetse ka bokgabane.

Mme papadi e ke e ratang ke bolo ya maoto mme ke e qadile ke sale moshanyana, a kenang sekolo se fatshe mme re bapala bolo ya maoto re ya di tlhodisanong. Ntho e nkentseng ke ba ne le tshusumeletso ho tsa dipapadi ke hobane re ya di tlhodisanong re kopana le bana kapa le le dikolo tse fapafapaneng mo re hlodisanang teng, mme ke motho a ratang tlhodisano hape tlhodisanong ya ka, ke rata hore kapfela ha rona re bontshane, mme re hodisaneng ho diphoso le tseo tse re sa kgoneng ho di etsa.